Selo se segolo se leng goreng balemi ba rooibos ba ka tswa e le gore ba lebana le sona ebile se ka tswa e le gore sa ba thibela gore ba ka kgona go godisa dimela tsa bona, ke seo re tla reng ga re se bitsa ka Sekgowa e be re se bitsa jalo climate change, go raya gore go fetoga ga loapi. Go tla bo go nna le komelelo, go tla bo go nna mogote o feteletseng kgotsa ebile go tla bo go sena pula, jaanong fa go sena pula teng, rooibos ga e kgone go ka gola sentle.

Diyunibesithi le di-college tsa temothuo, di thusa ka go ka ruta barutwana, ebile gape le go ka ba neela bokgoni bo bo kgonang go ba bula matlho le go ka itse gore ke eng se se lemiwang leng, ebile gape ke peo e ntseng jang e tsenang for mmung o o ntseng jang. Ebile gape, ke tsaya gore ba kgona le go ba ruta ka dikgwebo. Ebile ke tla be ke araba potso ya bofelo, ke tsaya gore di-university le di-college di kgona go ba ruta ka melao eo ya badiri gore ba kgone go itse gore kitso e e dirisiwa jang, ebile gape ke eng tse ba tshwantseng gore ba ka di dira gore ba fitlhelela dilo tse ba batlang go di fitlhelela. Jaanong ke tsaya gore ka tsela eo, e kgona go ka thusa setšhaba sa rona.

Ga ke itse gore ke dumelana le thekenoloji eo, mme ke tsaya gore tsela e le gore e ka tlhabolola ke gore fa go bolaiwa diphoofolo tseo tsa teng, e be e nna gore go se ka tseiwa nako e telele. Ka ntlha ya gore, go na le balemi kgotsa go na le batlhokomedi ba diphoofolo, ba leng gore ba e tle ba tseye nako e telele ga ba tshwanetse gore ba bolae phoofolo ba ba tsaya nako e telele e feleletsang le gore e gobatsa phoofolo go ka feta. Jalo ke tsaya gore, ga setse re na le dilo tse di ntseng jalo e nna dilo tse di kgonang go nna bonako.

Selo se ke tsayang gore sa tlhokagala tota, ke kitso. Go ka ruta balemi ba kgale, bao leng gore ke kgale e le bona ba lema, go ka ba lemosa gore thekenoloji e entšha e, ga ya tlela go ka ba gobatsa e tlile go ka ba thusa. Ebile gape, be ba tlhalosetswa sentle ka tsela e leng gore e bonolo, e be ba fiwa le lesedi. Ke tsa gore go ka tlhodiwa ditlamo, tse di tla yang ko masimong, tse di tla yang ko baleming, go ka ba ruta gore dilo tse di ntseng jaana di bereka jaana, ebile dipoelo tsa teng ke dilo tse di ntseng jaana. Ka ntlha ya gore, ke tsaya gore ga santse o lema ka tsela e le ya bogologolo o fitlhelela gore ga o bone poelo e ntsi, jaanong ga o setse o na le dilo tse leng goreng di kgona go go thusa, di kgona go go fokoletsa mmereko, bo poelo e ntsi. Ee, kgotsa ee ga o lemile bo nna le poelo e ntsi.

Fa go ka iragala gore bo lema ka dipeo tse dintsi, be di feleletsa le gore di a felela mo e leng gore climate-e e ga ya siama, o ka feleletsa e le gore o latlhegetswe ke dipeo tseo. Jaanong ga o ka re o beile tse dingwe, e be o nna ntse o simolola ka go lekeletsa tse dingwe, ebile o na le botlhale ba go ka ela tlhoko gore tlelaemeteng e ntse jang jaanong, ga o banka peo eo, o kgona gore ka nako tse boemo bo kgonang go boela, e be o kgona go lema sentle gape.

Go tlosa matlalo a diphoofolo jaaka re feleletsa re a dirisa, go ka 'ira diaparo, go ka 'ira bo ditlhako jalo. Ke tsaya gore go dira gore diphoofolo di lwale bonolo, go dira gore diphoofolo di bone kotsi bonolo, ka ntlha ya gore matlalo a kgona go di sireletsa kgatlhanong le diphoofolo tse dingwe tse di tla bong di batla go di bolaya, kgatlhanong le malwetsi a a rileng, kgatlhanong le boemo bo bo rileng ba weather jalo.

O kgona go ba farologanya ka gore yo rutegileng o kgona go itse setlha, yo sa rutegang o tla ba sa itse setlha se se siameng gore go leema ke goneng gape. Ga ba tlotla bo bona fa molemi a kgona go 'ira tseo re buileng ka tsona ko morago, tsa go tshwana kana le bo go banka peo jalo. Ebile gape, ha ba lebeletse boemo ba boswa, ba kgona go bona gore climate e ka tswa e le goreng e ntse yang, ya dumela gore go jwadiwe gape le go dirisa thekenoloji e ntšha, e kgonang go dira gore dilo di diragale ka bonako. Ke gona fa o tla bo o kgona gore e e molemirui o, o rutegile.

E kgona go re thusa gore re kgona go tlhopha gore ke mofuta o o ntseng jang wa dijalo tse re di batlang, ke mofuta o o ntseng jang oa diphoofolo tse re di batlang. Re kgona go bona gore phoofolo e ntseng jaana e kgona go ira dinamane tse di ntseng jaana, be re kgona go ka e tshodisa kgotsa be re ka kgona go tsaya bonna ba yona, re bo tsenya ko diphoofolong tse dingwe. Fa e le gore phofolo eo e nosi ga e kgone go ka palama diphoofolo tse dingwe, jaanong ga go ntse jalo re kgona go ka tlisa kgolo ya yona, kgotsa go ka atisa peo ya teng.

Nna ke itse ka tee, ke tle ke e bone mo teeng. Ke yone e leng gore ke ka arabela mo go o na. Gape ke kgona go bona le batho ba ba kgonang go e berekisa go ka ikalafa, ba ba e lokelang mo dilong tse di tshasang letlalo.

Balemi ba kgale ba ba sa batleng go fetoga ke bona ba ba ka feleletsang ba thibela kgolo e ha ya thekenoloji. Ke bona ba leng gore ba ka tswa ba gatelela kgotsa ba 'ira gore tsamaiso eo e tsamaye ka bonya, ka ntlha ya gore ba tlabe ba sa batle go amogela kitso e ntšha. Ba tla bo ba batla go tshwarelela mo mekgweng e le ya bogologolo, jaana e tla be ba thibela gore ba feleletse ba palelwa ke go dirisa dithekenoloji tse dintšha. Ebile gape, ke tsaya gore kitso ga e fitlhelele batho ba e tshwantseng gore e ba fitlhelele, ke tsaya gore tshwantse go baakangwe fo teng fo o, kitso e tshwantse e fitlhelele ko balemiruing.

Go nna le diphologolo go kgona go ama climate change, ka baka la gore diphoofolo di kgona go ntsha kgotsa di ame loapi ka carbon dioxide jalo. Mme gape, go araba potso e ya bofelo gore fa di tlhabiwa seabe se nna jang, go na le se se bidiwang ecosystem. Seo se tla bong se raya gore phoofolo e tshwanetse e je phoofolo e ebile e je bojang, jaanong ga rena batho re ipolaela tsona, re feleletsa re 'ira gore go seka ga nna le tekatekano mo ecosystem-ing.

Ditholwana ke tse dingwe tsa tseo di ka diriwang jalo, gape-gape merogo o kgona go e apaya, ga o fetsa go e apaya e be o e omeletsa. Ga o fetsa go e omeletsa, o kgona go boa gape o e ja ntle le gore e senyege.

Thekenoloji e kgona go thusa ka tsela tse dintsi, o kgona go nna le dilo tsa go tshwanakana le bo drone-e. Drone-e eo leng goreng ke camera, e kgonang go bona ko wena o sa kgoneng go bona teng. Jaanong o kgona go e tsamaisa o kgone go bona diphoofolo kgotsa bo dinonyane yana, ga di batla go go sokodisa. Go ka ja dijalo tsa gago, o kgona go di koba ka thekenoloji, o kgona go berekisa thekenoloji gape go itse gore eng e jwadilwe kae, ebile gape o kgona go dira seo se bidiwang jalo di-GMO. Jalo, ke dijalo tse leng gore di godisitswe ya di direlwa.

Wine farming, ke fa o godisa jalo diterebe ka gore diterebe ke tsone tse di dirisiwang jalo fa wine-eng, ebile gape o tla bo o di tsa o dira wine ka tsone, yanong wine farming ke yona e.

Fa tlelaemete e sa siama, kgotsa fa tlelaemete e fetogile go feleletsa go nna le komelelo. Ga go na le komelelo go dira gore dimela di seke di a gola, di feleletsa di tjha di le mo tshimong. Jaanong, mo ngwageng o leng gore tlelaemete ya bo e sa re tsamayele sentle, re feleletsa le gore, re nna le tatlhegelo ya dijo kgotsa di felela di le ko tshimong, go sena puno epe.

Re tshwantse go ka netefatsa gore dikgomo sa ntlha, di nna fo boemong bo bo siameng, ga re lebelela temperature jalo. Sa bobedi, re tshwantse go netefatsa gore dikgomo di ja dijo tse di nang le dikotla, segolojang protein-e mo go jalo le di-grain-e . Ke gone ga re tlabo re kgonang go godisa kgotsa go oketsa mašwi mo dikgomong le go netefatsa gore dinamane tsa teng di gola sentle le go netefatsa gore kgomo ka mmele kgotsa ka bokete ena le bokete bo bo lekaneng, kgotsa bokima ba yone.